Ga ise ke tsamaye ke pagame sefofane mme ke toro yame ya gore ke tla tsamaya ke pagama sefofane, ga nka pagama sefofane ke ka rata go fofela kwa Cape Town.

Ke go ipona ke pagame sefofane mme ke a tshaba mme ke tlile go ntsha motshameko o mo go nna. Ke rata go pagama sefofane sa Emirates se se yang kwa Dubai mo class-eng ya ntlha, ke nagana gore ga batho ba tshaba go fofa letshogo la go nna ko godimo-dimo kgotsa ba na le monagano wa gore ba tlile go wa.

Ga batla go ya ko lefelong le le tshwanela Nigeria o a go tshwanela ke gore a reke ticket-e ya sefofane sa Nigeria, ga a fetsa a tseye, a batle sejanaga se se ka mo isang ko airport-o gore a tseye sefofane ga a tsena ko airport o fitlha a ba bontsha ticket-e e rekileng a emela nako ya sefofane ga se tsena kwa ga tsena ko Nigeria o a go fitlha a batla transport-o e mo isang ko a yang teng.

Tiriso ya tsela ya dibese mo toropong ya ka e re thusitse tota ka gore mo ke dulang teng ke motse and batho ba le bantsi ba filwe gore tiriso ya ditekesi e turu le ke ratela le bese le gore e kgona go tsaya batho ba le bantsi.

Dinako tse dingwe go dirisa karata eno o ka fitlhela go na le bothata ka technology e be sa kgone go swiper kgotsa nako nngwe nakong motho a ka be a sa tsenya tšhelete mo teng a setse go setse bo ke mo tšheleteng eo ya karata a gagwe e be e nna gore a sale ga nkitla a ya ko lefelong la a batlang go ya ko go lone.

Gore o nne mokgweetsi o o siameng wa bese ke go itse go kgweetsa ka dijanaga pele tse dinnyane mme motho tlamehile a nne le PDP e bidiwang public driving certificate.

Tse di diragalang tse dintsi fa go na le strike batho ba motse le ditoropo ba fisa dilo so babereki ba dibese ba tshaba go ya tirong, ba tshaba ya tirong ba amega thata ka gore ga ba fitlhelele tirong kabo go sena di dilo tse ba tlamehile ba ye tirong ka tsone, ba amega thata ka go ba bangwe ba latlhegelwa ke mmereko ba gore ba bangwe ba kry-a pampiri ya go sa tle mmerekong.

Go ya ka nna nako e nngwe ke gore dibese di tsamaya ka nako e rileng ke gore e shebile gore nako e shebile batho ba ba yang mmerekong le batho ba e tlhole ba dirisa dibese ga ba bangwe ba ile mmerekong.

Ke tlile ke a siiwa ke bese ka lebaka la gore ke ne ke sa tsoga ka nako mme ga ke a tsena ko ba setopong ka nako ka ke fitlhela e le gore bese e tsamaile ke lata ka di-minute di le supa.

A ka ga ise ke bone go na le ditshupetso tsa dibese so ga ke na maikarabelo a e leng gore ke ka araba dipotsiso eo.

Dibese di tsamaya mo tseleng e leng gore ke tsela tsa national road so o ka tlhakanya gore metsi e mengwe ya metse eo e le mentsi e leng gore ke metse e menyennyane dibese ga di tsamaye koo, dibese di tsamaya mo tseleng e tlhamaletseng ya national road se tlhokometseng wa ga gona di-national road ba tlamehile ba tseye dipalangwa tse dingwe go fitlhelela bese.

Koketsego ya tlhatlhwa ya bese ngwaga le ngwaga e ko godimo ka gore ko ditirong tse di bontsi gare ikonomi e a tura, ga re na madi ao jqanong e feleletse e le gore e re bolaya mo dikgetsing tsa tšhelete re be re palelwa go ya ko re tlamehileng ko mafelong a re tshwanetse re ye ko go one.

Ga ke tlhaloganye potsiso, ga ke tlile gore ke tla e araba jang.

Bese ke sepalangwa se e leng gore e tsaya madi a a ko tlase so go ema ga dibese e tlile go nna letsapa, ke ikutlwa jang, ke ka e tsa jang? Ke a go le tseye gore ke tseye dipalangwa tse dingwe tse e leng gore koketso ya teng ya tšhelete e ko godimo.